Ri dyondzisa vana ku hlaya, na ku tiva leswaku leswi nga tsariwa swilaveko leswi nga tsariwa eka phephahungu.

Ndzi nga va hlamusela hi laha ndzi nga xava kona router ya mina na swilaveko leswi lavekaka loko u xava router. Swilaveko leswi lavekaka loko u xava router, i ku yi xava eka netiweke yini naswona u ta hakela mali muni hi n'hweti. Naswona u fanele u va na foni leyi u nga ta kota ku ku yi tirhisa Wi-Fi leyi eka foni ya wena.

Ya pfuna swinene eka swa xikolo hikuva va kota ku lavisisa mintirho kaya ya vona, loko va karhi va ri na Wi-Fi emakaya. Naswona a swi teka nkarhi ku fana na loko va xava data hi foni ya vona.

Ku rhumela marungula hi cellphone swa olova swinene, naswona a swi teki nkarhi. Naswona munhu wa kota ku hlamula hi nkarhi lowu a nga ta va a khome foni hi wona. Kasi loko munhu a n'wi bela riqingho loko u nga n'wi kumanga erinqinghweni, marungula lama a wu lava ku ma rungula a ma fiki hi nkarhi naswona u nga hetelela u rivarile ku n'wi fonela, a nga ha ma kumi marungula lama a wu lava ku n'wi rungulela wona.

Ku hluvuka ni vona swi tise ku cinca swinene etikweni ra hina hikuva, ku na thekinoloji leyi hi dyondzisaka mintirho ya siku na siku. Vanhu va tiva ku tirhisa tibangi ta vona hikwalaho ka ku hluvuka. Vanhu va kota ku hlaya, vanhu va kota ku tsala, hinkwaswo swi tisiwe hi ku hluvuka. Khale a hi nga koti ku endla mintirho leyi hikwalaho ka ku a hi nga swi tivi. Nhluvuko wu tise ku cinca ku cinca lokunene evuton'wini bya hina bya siku na siku.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele va ngetela nkarhi wo leha eka ku tirhisa ka data ya hina. Va nga ngetela ku tirhisa data ya hina nkarhi wo ringana tsevu wa tin'hweti. Naswona loko hi ri na data hi fanele hi kota ku tirhisa, yi ze yi kondza yi hela yi nga hundzeriwanga.

Mina ndzi tsakela vuyimbeleri lebyi rhikhodiwaka, hikuva ndza kota ku vela endzhaku ndzi ya yingisela. Naswona if moya wa mina wu tsakela vuyimbeleri lebyi eka nkarhi lowu, nga kota ku vuyela endzhaku ndzi ya yingisela vuyimbeleri lebyi lebyi nga rhikhodiwa.

Ndzi tshame ni hlangana na xiphiqo xa ku Wi-Fi ya mina yi nga ha tirhi. Xivangelo a ku va a yi komba rivoni ro tshuka, rivoni ro tshuka ri komba leswaku a na ha khonetiwanga naswona a ndzi nga swi tivi leswaku xivangelo i yini. Loko ndzi ya vutisa va ndzi byerile leswaku a ndzi hakelanga eka n'hweti yeleyo.

Metro FM, Capricorn, Munghana Lonene. Ndzi rhandza xitichi xa Munghana Lonene. Ndzi yingisela nongonoko wa makombandlela.

Hikwalaho ka ku loko hi tsarisa, hi tsarisa hi mavito ya hina. Naswona vanhu va kota ku vona na leswi hi swi endlaka siku na siku eka inthanete. Hikwalaho ka swihangalasi swa mahungu swa ka inthanete. Hi tirhisa mavito ya hina ya ntiyiso, na ti selula number ta hina ta ntiyiso.

Ndzi vavisekile emoyeni swinene. A ndzi langutele ntlangu wa bolo, laha ntlangu lowu, a ndzi a ndzi seketela wona wu nga wina. Naswona ndzi vavisekile swinene hikuva ndzi kume leswaku ntlangu wa mina wu biwile, a ndzi swi tivi leswaku wu biwe njhani.

Wu fanerile ku nyika n'wana un'wana na un'wana hikuva wa va pfuna eka swa xikolo, naswona wu fanele u va nyika na swipimelo leswaku va fanele va tirhisa eka tinxaka tihi ta ku kota ku kuma ntirho wa vona wa xikolo. Wu nga va pfumela leswaku va kota ku vona swin'wana na swin'wana leswi humelelaka eka inthanete.

A ndzi nga ta va hakerisa naswona a ndzi ta va nyika maphephahungu ya mina. Leswaku ma tiveka, vanhu va tlhela va kota ku pfuneka no no kuma dyondzo eka wona.

Ti kumele router ya hina. Router ya hina u famba na yona kun'wana na kun'wana. Naswona, a yi heli ndzilo, yi yi hela ndzilo endzhaku ka masiku manharhu. Naswona yi khoma kun'wana na kun'wana laha u kuma tekaka u ri kona, a yi nge ku nyiki swiphiqo. Ha ku tshembisa, loko yi ku nyika swiphiqo u nga yi vuyisela endzhaku hi ta ku lunghisela yona hi masiku lawa wu nga heriki mbilu ya nga ha hetiki mbilu.

Swa khumba eka ti-Wi-Fi leti tirhisaka gezi. Naswona ku famba ka gezi, swi onha netiweke. Netiweke yi khomela ehansi. so ni vona swi onha swinene.

Ndzi twile hi vuvabyi bya COVID-19 naswona tiko ri ta yimisa migingiriko ya rona hi ti-thirty-one ta March twenty twenty-one, naswona a ku na munhu loyi a faneleke a huma ehandle. Ene naswona a ku na migingiriko leyi hi faneleke hi yi endla leswaku hi ta hlayiseka. Ndzi swi twile eka xiyanimoya xa Metro.

A swi ta ndzi endla ndzi nga titwi kahle. Hikuva eka swilo leswi hinkwaswo swi vulavulaka, ku hava na xin'we lexi xi ndzi khumbeke naswona a hi ntiyiso. A ndzi nga ta titwa kahle, a ndzi ta vona van'wamahunguphepha va nga tirhi ntirho wa vona hi ku tshembeka.

Wi-Fi ya le ti-library yi na matirhelo ya le hansi naswona yi teka nkarhi ku ku nghenisa, u kota ku kuma leswi u swi lavaka. Wi-Fi ya le makaya ya hatlisa, naswona yi na matirhelo ma ku tshembisa na matirhelo lawa ya tirhaka hi xiyimo xa le henhla.

Yi nga tirhisiwa hikwalaho ka ku vanhu va fanele va rhanga va sayina loko va tsala mahungu hi vanhu. Naswona va fanele va ti hlanganisa na vanhu lava va lavaka ku tsala mahungu hi vona. Va vutisela hinkwaswo leswaku, va kume vuxokoxoko hinkwabyo na mayelana na tsala leri va lavaka ku ri tsala.

A ndzi nga ta katsa swiyenge swa ku hleva hikuva swa khomisa, naswona swi na nghozi. Loko u vulavula hi munhu, u fanele u rhanga u vulavurisana na yena u kuma ntiyiso hinkwawo wa vuxokoxoko na vuxokoxoko bya leswi u lavaka ku swi tsala. A ndzi nga ta tsala hi mahungu ya ku hleva.

Khumba matirhelo ya rivilo ra yona, hikuva vanhu vo tala va ta va va ti hlanganise eka yona. Naswona, swi endla leswaku matirhelo ya yona ya va ehansi na nhlayiseko wa yona, wu ta va wu nga ha tiyangi hikuva battery ya yona, yi ta va na yi ta va yi karhi yi tikeriwa na yona.

Ku vona ka mina vutshunguri bya le kule i vutshunguri lebyi vanhu va byi kumaka ematikweni hi le handle, naswona va fanele va va va ri na timali ta vona ku ya va ya tshunguriwa ematikweni ya le handle. Hikuva ematikweni ya le handle vutshunguri bya vona, bya le ka xiyimo xa le henhla naswona vutomi bya wena bya tshembisa leswaku u ta vuya byi cincile.

Mpfuno bya tichataboto ni vona byi ri vupfuni lebyi hatlisa naswona va ku pfuna hi nkarhi lowu nga heleli mbilu, naswona va va va karhi va pfuna wena hi siku rero. Naswona va pfuna wena eka nkarhi wolowo mi nga le ku vulavurisaneni . Vupfuni bya xiviri, byi teka nkarhi naswona munhu u va a ri na vanhu vo tala lava a faneleke a va pfuna. U fanele a rhanga a pfuna lava nga rhanga va fika, u landzelela na layeni le ya ku u na vanhu vangani lava a faneleke a va pfuna.

Ya pfuna swinene foni ku va eka munhu a lava ntirho hikuva wa kota ku vona swinavetiso leswi va navetisaka mintirho eka inthanete nakona wa kota ku tlhela a senda xikombelo xa ntirho hi email eka vanhu lava va navetisaka ntirho lowu a nga wu vona efowunini naswona swa pfuna hikuva nkama wun'wanyana a wu koti ku ya va ya vulavurisana na wena hi ndlela ya interview ya ntirho lowu va kota ku vulavurisana na wena va tirhisa foni se foni ya pfuna ku va munhu a kota ku kuma ntirho na ku va a kota ku endla matshalatshala hinkwawo leswaku a kuma ntirho lowu hi yona.

Ndzi rhandza vunanga bya Thomas Chauke bya pfuna swinene naswona bya dyondzisa hi swa vutomi ni rhandza na vunanga bya wansati wa le matikweni mambe Beyonce bya dyondzisa swinene hi swa vutomi naswona byi komba ndlela leyinene ya vutomi na vunanga bya Maiam Makeba nabyona byi dyondzisa vutomi.

Xiyanimoya xi hi pfuna hi ku fambisa mahungu hi xihatla naswona xi endla leswaku hi tiva swilo leswi humelelaka etikweni ra hina hi xihatla naswona xi pfuna ku dyondzisa vana eka swilo swa xikolo na ku va tivisa hi ku va va karhi va tshama va na vutivi hi swa dyondzo na leswaku dyondzo yi yime kwini xiyanimoya xa pfuna swinene xi nyika vutivi eka munhu siku na siku naswona xi nyika munhu vutivi bya leswaku etikweni ra hina ku humelela yini eka nkarhi wa sweswi.

Ni vona ndlela ya kahle ku xava airtime i ku xava hi selulafoni hikuva wa kota ku xava airtime lavaka ku yi tirhisa hi nkarhi walowo naswona i kuma hi xihatla eka nkarhi lowu u yi lavaka hi wona ku tlula ku ya emaxopeni hikuva emaxopeni swi lava leswaku u suka endlwini ya wena u ya emaxopeni ku ya xava airtime so ku xava airtime hi selulafoni swa pfuna hikuva u yi kuma hi xihatla naswona wa kota ku yi kuma eka nkarhi wun'wani na wun'wani leyi u yi lavaka hi wona.

Hi cloud computing ni twisisa leswaku i vuvekisi bya swilo leswa wena leswi u swi tirhisaka efonini ku nga ha va ti-photo, maphepha lama u lavaku ku ma tirhisa u nga ma hoxa efonini ya wena u nga ha va ku ri swi mayelana na tinghoma leti u ti rhandzaka kumbe swifaniso leswi u nga swi teka efonini ya wena eka nkarhi wa khale wa swi kuma eka cloud computing loko u swi vekisile eka yona.

Hi leswaku loko munhu u n'wi rhumela hungu wa ri kuma hungu leri naswona swi nga khataleki leswaku u ri kuma endzhaku ka tin'hweti tingani hungu ri ta va ri fikile eka yena hambi foni ya wena yo onhaka hungu ra swi kota ku fika nakona endzhaku ka tin'hweti hungu leri ta tshama ri ri kona efonini ya yena mbuyelo wa WhatsApp wo kahle hikuva mahungu lama hi ma sendaka ma famba hi xihatla naswona a ma teki nkarhi.

Ya pfuna swinene hikuva yi tise ku cinca etikweni ra hina a hi nga swi koti leswaku mabindzu ya hina ya tiveka eka vanhu kambe loko ku fike timhaka leti ta ku tirhisa Facebook na TikTok swa olova swinene naswona swi endla leswaku mabindzu ya vanhu ya tiveka na ku va ya vona hi munhu un'wana na un'wanyana la nga le matikweni ya le handle swa pfuna swinene hikuva bindzu ra munhu ra kula naswona na yena wa kurisa bindzu ra yena hikuva a karhi a ri navetisa eka ndhawu leyi ya ka Facebook na ya ka TikTok nakona vanhu va kota ku hatla va kuma swilo swa vona leswi a va xaviselaka hikwalaho ka TikTok na ku va a karhi a va rhumela swona na ku vona leswaku bindzu ra yena ri na ntiyiso kusuka kwalayani hi kota ku vona loko vanhu va karhi va xava na loko vanhu va karhi va kuma minhundzu leyi a yi va xaviselaka yona.

I mahungu ya mitlangu wa rugby loko va wina khapu ya misava hi lembe ra twenty twenty four mahungu lama ya ndzi tsakisile hikuva ku wina ka vona ku tsakise tiko hinkwaro naswona ikhonomi ya hina yi tlakukile.

Hikwalaho ka ku va kolota van'wana va chava ku twa mahungu ya vanhu van'wana va chava ku tikuma va hlamula tifoni to ka ti nga ri ta vona na ku twa mahungu yo ka ya nga lavi vona.

Muhaxi loyi ndzi n'wi tivaka i Reggie Ndlovu naswona u haxa swa mitlangu hi ndlela ya ntokoto na ku tirhisa.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa data ya ku tala i ku xava router leyi nga ta yi tirhisa n'hweti hinkwayo na ku faka fiber leyi yi nga ta tirha yi nga heli i ku xava switirhisiwa swo tani swa ku fana na router fiber ku hunguta ku xava data efonini .

Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva data loko u xava u xava hi ntsengo wo karhi naswona va ku nyika ti-MB leti va nga ku pimela tona leswaku u ta ti tirhisa masiku mangani kasi Wi-Fi u yi tirhisa hi laha yi nga heriki n'hweti na n'hweti, i hakela ntsengo wo karhi n'hweti na n'hweti kasi data hi leyi u hakelaka ntsengo wo karhi loko u fanele u yi kuma.

Loko munhu a tirhisa smartphone xa yena u fanele a tshama a xi khiyile hi tinambara leti a nga ta ti tsundzuka nkarhi na nkarhi naswona u fanele a endla leswaku swilo swa yena hinkwaswo swa ku fambiselana na ti-cellphone banking wa swi khiya, naswona u tirhisa tinambara leti vanhu va nga ti kumangiki hi xihatla ku kota ku nghenelela eka vuxokoxoko bya yena nakona a nga fanelanga a nyika mani na mani smartphone xa yena leswaku va n'wi tirhisela, hikuva vutsotsi byi endlekaka kwalaho ka ku vanhu va kombela ku pfuniwa va nyika vanhu leswi va nga pfala hi swona tifoni ta vona ku fana na ti-password, a wu fanelanga u nyika vanhu swilo swa ku fana na leswi hikuva va kota ku kuma vuxokoxoko bya wena hi xihatla hikwalaho ka ku tirhisa tinambara leti wena u nga va nyika.

Mahungu ya nga hangalaka hi rivilo hikwalaho ka ku ti-digital masiku lama ti tele, naswona ti fambisa mahungu hi xihatla naswona va fambisa mahungu lama va nga ma tiyisisa leswaku i mahungu lama nga na ntiyiso naswona va fanele ku va na vu tivi eka mafambiselo ya vona, ti-digital ti fambisa mahungu hi xihatla hikwalaho ka ku mani na mani u na tona hikwalaho ka smartphone naswona hikwalaho ka ku loko va secha a ka inthanete va ma kuma mahungu lama, naswona ti-digital ti fambisa mahungu hikwalaho ka laha ti nga ma kuma kona ta komba na laha ti ma kumaka kona, hi xitalo vanhu vo tala va tshemba mahungu lama fambisiwaka hikwalaho ka ku ma va ma karhi ma suka eka vinyi va wona lava va lavaku ku ma fambisela a handle eka vanhu leswaku ma tiveka.

Vanhu va swiyanimoya va fanele ku haxa mahungu ya vona ku ya hi leswi fambisanaka na vantshwa, vanhu va swiyanimoya va ha tshikelela ngopfu eka minkarhi ya vanhu va khale naswona va vulavula mahungu lama vantshwa va vonaka leswaku ma nge va pfuni, vanhu va swiyanimoya va fanele ku endla swiyanimoya swa vona swi vulavula tanihi vutomi bya vantshwa eka nkarhi wolowo va nga le ka wona, naswona va fanele va endla leswaku swiyanimoya swi dyondzisa vantshwa swin'wanyani nakona swi kota ku pfuna vantshwa hikwalaho ka ku humesela ehandle makumelo ya vantshwa mintirho na ku va vantshwa va endla va endla mintirho ya njhani ku kota leswaku vutomi bya vona byi cinca, vanhu va swiyanimoya va ha tshikelela ma mahungu lama ma vulavulaka ya xikhale na ku na ku tshikelela ngopfu eka migingiriko na ku onhaka mfumo, ku tlula leswaku va dyondzisa vantshwa ku va pfuna tanihi hikwalaho ka ku kuma mintirho na leswaku va nga endla yini ku tinghenisa eka mintirho ya mavoko kumbe ku kuma mintirho ya mavoko.

Tihakelo leti munhu a faneleke a ti languta loko a xava data i tihakelo leti lava a xavaku eka vona data va nga ta n'wi hakelisa tona, naswona i fanele a ti languta leswaku va ta n'wi hakerisa tona hi n'hweti kumbe va ta ti koka siku na siku na.

Vanhu lava nga khumbekaku loko ku hlongoriwa xidijitali i vantshwa hikuva naswona vantshwa va masiku lama va tiva ngopfu swilo ku tirhisa thekinoloji na xidijitali, naswona swa va pfuna swinene ku kuma mintirho na ku lavisisa vuxokoxoko eka tifoni ta vona, loko digital ti nga ha ri kona vantshwa va ta pfumala vutivi naswona va ta tikeriwa hi vutomi.

Hi leswaku ni ta kota ku tiva mphakelo wa mina wa siku na siku wa Wi-Fi naswona ni ta tiva leswaku ndzi tirhisa ntsengo wo fika kwini eka Wi-Fi ya mina.

Ndzi nga swi hunguta hikwalaho ka ku vona vanhu lava ni va khonekitaku naswona ndzi fanele ndzi tshama ndzi endle password eka Wi-Fi ya mina ku kota ku tiva vuhlayiseki bya yona na matirhiselo ya data ya yona hikuva loko yi pfurile ndzi nga yi pfalanga, munhu un'wana na un'wana wa kota ku nghena eka yona a yi tirhisa naswona vanhu vo tala va tirhisa ti-data to tala hi xinkarhana hikwalaho ka ku va va kumi data ya mahala, va download-a swilo swa ku tala leswi va nga swi laveki hikwalaho ka ku ku kuma va khonekitiwile eka data leyi va nga yi tiveki naswona ya mahala.

Ku kuma mahungu eka matiko lama ha hluvukaka i swa kahle hikuva vanhu lava va ku va ha ku hluvukaka i vanhu lava fanele ku kuma vutivi na ku kuma mahungu hi xihatla ku tiva leswaku ndhawu ya ka vona yi na vubihi byo karhi kumbe ku na yini swi nga endlekaka eka ndhawu yeleyo, va fanele va kuma mahungu hi xihatla naswona va fanele va kuma mahungu lama nga kandziyisiwa ya ntiyiso ku tiva leswaku va le ka nghozi kumbe va le ka vuhlayiseki bya kahle na.